Oko ndabanayo ifowuni okanye kwikhasi eli lonxibelelwano okanye imfonomfono, iselula, zange ndabe ndizifumane ndingumntu oxhatshazwayo. Ngoko ke andinawo amava ngale ngxaki kodwa ke ndikhe ndive ngaba bakhe baxhatshazwa futhi ndikhe ndive ngayo yona i-cyberbullying.

Ubungozi bama-smartphone yinto yokuba abantu ngoku sebakwazi nokuba bebe iinkcukacha zabantu, bese bayabahlukumeza. Okanye abantwana aba bangene kwiindawo ekungafanelekanga ukuba bangena kuzo bese befunda yonke into enokungcola nobumdaka, itshintshe iingqondo zabo okanye isuse iimfundiso zasekhaya. Bubungozi bazo izimatifowunzi kukuba zisusa into yokuba ethe yafundiswa ekhaya, umntwana afunde enye into yenye indawo kube ngathi yinto eqhelekileyo noxa ingaqhelekanga. Umzekelo, uqala nje ekukunxibeni. Imoshile into yama-smartphones ngokuba umhlaba wonke jikelele cishe unxibe ngokufanayo ngokuba sithi sibone elowo umntu enxibe kanje nathi sinqwenele unxiba njengaye.

Hayi, andiboni kangangokuba andiboni ukuba ingangumbono omhle lowo ngokuba into yeWi-Fi ithi imoshe kakhulu abantu. Kuqala bagcwale endaweni ngoku irenki izo soke igcwale ngaphezulu kokuba igcwele xa ithe yafumana iWi-Fi yasimahla. Ithi ke loo nto kuzoba kuzoba khona isiphithiphithi, kuzoba khona ukulimala kwabantu kanye ke nobugebengu kungathi bunyuke, okwexuthwa kweefowuni, ukwebiwa kweefowuni nokwembiwa kwezinto. Naloo nto futhi izophinde mhlawumbe ilibazisa kwa-abantu abaya kwiindawo ezingxamisekileyo ezinje ngemisebenzi, kwaoo-taxi driver aba abazukwazi uqhuba kakuhle. Engenzeka kube khona neengozi ngokuba abantu bagxile endaweni enye befuna le Wi-Fi emahala.

Ayiyonto yakudala lena, yinto endisola uba yeyayizolo. Xa bendibheke kuyo kaloku i-ntanethi zikaPresident waseBurkina Faso ebekusithiwa uphoxeke enye intatheli yaseMelika. Ngoku ke ndithe xa ndiyiva loo nto ndingakhawuleza ndayo yikhangela, ndayiphicotha ndayijongisisa kuba kaloku kule mihla kukhona nezizinto zoo-AI, ezikwaziyo ukutshintsha amazwi abantu okanye ziwakope zithethe okungathi kuthethe bona abantu. So ndithe ke xa ndisiya kuyo i-intanethi ndiyobhekanisa ndibhekanise ukuba ezinye iindaba zithini, ndangayifumana ndenza ke isigqibo sokuba xa ingavelanga kwiindawo okanye kumadlelo eendaba amakhulu, icacile ayiyonyani.

Mama uzawuthi xa ungena kuWhatsApp, uWhatsApp wakho usangenile nje kuwo awukacofi nto, ekoneni le yangasekunene phezulu kukhona amachokoza amathathu endicela ke undicofele wona kuzovela ke izinto phaa ezinintsi. Kwezo zinto ezinintsi eziyovela ezehlisiweyo ezikrozisileyo kukhona nento ethi, Add New Group. Loo group uzawucofa khona lapho. Ukusukela lapho uzobhala ke igama lefemeli le okanye igama losapho lwakho bese uyayitsho ukuba ke igama eli lakhona liyintoni. Ukusukela lapho utsho uba igruphu yeyantoni emveni koko wongeze ufake bonke ke ngoku aba bantu bosapho ofuna ukubafaka, ube ugqibile kanjalo.

Bhota mhlobo wam, ndiyathemba uyaphila. Ndixolise kakhulu mhlobo wam ngesigameko okanye ngemeko le kuphantsi kwayo, ndiyaqonda ukuba akuyonto entle kakhulu. Nam bendingekhe ndithathe ukuva le nto isenzeka kum kodwa ke mhlobo wam, ndicela uthuthuzeleke kula magama okuba ezi zinto ezi kula maxesha esiphila kuwo zimane ukwenzeka. Ngoko ke mhlobo wam noxa kubuhlungu kodwa makube buhlungu libe likhona ithemba lokuba kuzogqitha ngokuba ezi zinto ezi ziyenzeka ziphinde zigqithe. Uyatsho kaloku nomdala ekudala waphila ethi, alukho alikho izulu eli liduduma lingelithi. Uxolo ke mhlobo wam, ngaloo mazwi ndithi ngxe.